Ukusebenzisa uloliwe ekuthutheni imithwalo kubaluleke kakhulu ngokokuba akubikho bungcipheko bengozi ezindleleni, futhi imithwalo eminintsi iyakwazi ukuthabatheka yonke ngaxeshanye ze iyofika kuloo ndawo ithunyelwa kuyo kungakhange kubekho bungozi okanye uxinzelelo endleleni ngenxa yaloo mithwalo.

Kunokuba nzima kakhulu ukuqhuba imoto encinane uhamba imigama emide ezilalini. Unobangela yinto yokokuba iindlela azikho maxawambi azilungiswanga, nto leyo eyenzayo ukuba kube nzima ukuhamba kwemoto encinane. Ngoba ufumana ukuba kunezigingqi, kunemingxuma, kunamathanda, kunezicithi, kunamatye kwalapha endleleni, nto leyo eyenza ukuba imoto ifumane amagingxigingxi mhlawumbi ibetheke ze kugqabhuka okanye kumoshakale izinto ezithile emotweni. Loo nto eye ibangele okokuba imoto ikhawuleze ime. Kwaye ezinye iindawo indlela iqalwa yimoto ukuze ivuleke.

Unobangela omkhulu oye ube khona phakathi konoteksi nabanye abaqhubi yinto yokokuba oonotekisi bayathanda ukucinga ukuba indlela yeyabo bodwa. Hleli nje bayatyudisa, xa ngaba iimoto zinintsi endleleni. Zithyudisa emacaleni, zihyudise naphakathi endleleni, nto leyo enokwenza ingozi. Loo nto ifuna ukuba abaqhubi bezinye imoto bahlale beqaphele, belungiselela ukhuseleko lwabo kwakunye nelo loonoteksi futhi. Ixabanisa kakhulu loo nto ngoba kaloku umntu uphuma endleleni aleqe kanti uyovalela ezinye iimoto ngaphambili.

Xa kunothi kwenzeke ndishiye isipaji okanye imali yokukhwela okanye ukugibela ibhasi, ndingathi kwabo bantu endiqhele ukukhwela nabo okanye endiqhele ukuma nabo esitopini, ndibacele okokuba bandiboleke imali yokubhatala. Okanye bandibhatalele ze ngakusa ibe ndim obhatalela bona okanye ndibahlawule imali leyo ebebethe bandihlawulela ngayo ukukhwela ibhasi.

Ndicinga ukuba umsebenzi wengqokelela mali eyenziwa kwi-toll gate yimali elungiselelwa ukuba kulungiswe iindlela yeemoto. Xa kunothi mhlawumbi kubekho loo ndlela eye yaphuma esimeni okanye ibe namagingxigingxi, ikhawuleze ilungiswe kukwazi ba iimoto ziqhubekeke nohambo zingakhange zonzakale. Ndicinga okokuba futhi kwenzelwa into yokuba kubekho ingqokelela yeemoto eziphumayo nezingenayo. Loo nkcazelo ingancedisana kakhulu nezinto ezifana nokubiwa kweemoto.

Into emnandi ngokunoba uqhube iteksi, kukwazana nabantu, ukwazi iingingqi ngeengingqi nezistophu zeengingqi ezithile okanye zonke iingingqi oziqhubelayo. Ukwazi iindidi zabantu, ukumelana futhi nazo, ukusebenzisana nabantu kwaye nokuthethathethana nabantu xa besengxakini, nam ndisengxakini. Intsebenziswano ngokubala imali maxawambi kwabakhweli, maxawambi ibe ndim umqhubi.